Bo ngata ba dikolo tse ka hara toropo ha di na sebaka. Bothata e ba sebaka se leng hore baithuti ha ba kgone ho ba na le monyetla wa hore ba ka nka se ba se rutwang, ba se ba se etse ka class-eng ba lo se etsa ka ntle. Bothata ke hore ka moo ka toropong ha hona sebaka se seholo moo baithuti ba ka kgona hore ba ye ba lo ikwetlisa hona ka ntle ka moo.

Boya ba dinku re a e hloka haholo hoba bo re thusa ka dintho tse ngata. Bo re thusa hore re ba ne le diaparo, bo re thusa hore re bane le tsohle tseo re di hlokang, haholoholo ka nakong ena ya mariha re futhumale. Ho etsuwa dijeresi ka yona, ho etsuwa dikatiba. Boya ba nku bo ya hlokahala haholo setjhabeng le ho rona bohle ba bo hlokang le dikobo, boya ba nku bo etsa le dikobo.

Rakgadi wa ka ere keo qoqele ka lefu lenana le o tshwereng la lactose intolerance. Ha le batle o ka kopana le dijo tsefe kapa tsefe tse entsweng ka lebese kapa la tsa etswa ka cheese. Rakgadi ha le no dula hantle ka mpeng, le tlo ya ka maleng, le o sebedise mala. Lefu lenana le hloka hore o dlalle hole le ntho tse entsweng ka cheese kapa lebese.

Re na le dijalo tse ngata tse holelang ka tlase ho mobu. E ke tla buang ka yona ke beetroot. Beetroot e holela ka tlasa mobu. Ha motho a e nka a e ja, e mo fa dintho tse ngata tse molemo. Beetroot e thusa ka pelo, e thusa hore madi a nna phalle hantle. Beetroot e na le fibre ngata. Jwalo ka ha motho a ka e ja, o tlo ba hantle ka maleng, o tlo kgona hore a ye toilet hantle. Ke ona mosebetsi wa beetroot.

Ke ka hloka thuso ka ntho e ke tlo e etsa. Ha e be setsheng sa ka ke tlo sebedisa dijalo le ditholwana. Ke tlo hloka thuso ka dipeo. Jwale ha ho le jwalo, o tlo kgona hore o ngole Lefapha la Temo, o ngolle lefapha o lefe proposal. Ha o qeta ho lefa seno sa proposal, batho tlo kgona ho e shebisisa ha ba qeta ho e shebisisa ba be ba e kgutlisetsa ho wena. Ba o thusa hore o kgone ho thola o kgone ho thola dipeo le tsohle tse thusang ka taba ya temo.

Lehlwa ha ya loka haholo. Ho ba lehlwa le etsa tlala ha o le motho a sebetsang polasing kapo o na le polasi. Ha o na le diphoofolo, diphoofolo tsa hao di hloka ho ja. Jwale ha ho na le lehlwa haholo le senya dijalo, ha di ha diphoofolo di sa kgone ho shwa, ho ja. Diphoofolo di tlo shwa le dijalo tsena ha lehlwa le le teng haholo di a di bolaya. O qetelletse ha e le motho a sebetsang ka dijalo, o se na sejo kapa o se na hona hoo o ka kgonang hore o tla o tla lo rekisa mmarakeng.

Diphoofolo tse ngata di ya re thusa re le batho. Ke tla bua haholoholo e re tsebang ka boya ba nku. Nku e re fa boya. Ka boya ba nku re kgona ho etsa dintho tse ngata tse ileng dikobo, e re kgona ho etsa le dijeresi bakeng sa mariha, re a futhumala. Le hape letlalo la kgomo le sebediswa haholo. Letlalo la kgomo le kgona ho re etsetsa dimmata, re kgona le ho etsa dieta ka tsona. Ke tsona diphoofolo tse ke di tsebang.